Setšhaba le sone se na le seabe mo go tlameleng batsofe mme sone se farologana ka gore bone ke ba setšhaba ko ntle nako. Nako nngwe nnete ya gore motsofe o tlhokometswe jang kgotsa o tlhola jang ba ka nna ba sase itse mme ka go tšhwaragana le gore ba thuse batsofe ba ba senang ba lelapa ke setšhaba se se ka thusang mo lapeng la motsofe o tshwanang le oo kgotsa ba mmatlele thuso ba mo thuse.

Tse ba di tlamelwang bagolo ke tse dintsi ebile tse di fapaneng jaaka go ba fa tlhokomelo ya ntlha, ba fiwa le ditulo ba dule ga ba eme nako e telele, ba direlwa le di-food parcel tse di na leng bo phofo, ditopo tsa ditlhapi, ba fiwa le di groente gore ba dijo ko malapeng, ba fiwa le metsi ga ba ntse ba letile.

Ditlamelwana tse ke naganang gore ba ka dira go thusa bagolo ke jaaka gore ba ye ko malapeng a bone ka gonne bagolo ba ba ntsi ga ba kgone gore ba ka tsamaya lebaka le le telele. Ga ba fitlha ko ditleliniking ba seka fodiswa di-line le rona ba nne le line ya bone le doctor, mmoki o ka be a lebane le bone gore ba kgone gore ba hele ba boele malapeng ka bonako ba kgone go ikhutsa kgotsa ka matsatsi a mangwe dingaka di ye ko lefelong le le one gaufi le mo bagolong ba dulang ba kgone go ba thusetsa teng.

Go a ka nna ke bona go le betere go le botlhokwa gore ba tlhokomelwe ko malapeng ke di familie tsa bona ka gonne mo mafelong a go tlhokomela bagolo nako ngwe ba thusiwa ka nako le diatla di a short-a tsa baoki. Di ko lefelong la lapa la bone di-familie di teng ebile diatla di dintsi. Mogolo o kgona go kry-a thuso ka nako eo a e tlhokang. O kry-a go tlhokomelwa ke batho ba ba fapa-fapaneng ka bofuthu le lerato la familie ya gagwe ka nako e feng le e feng a tlhokang thuso ka yone o kgona go kry-a thuso.

Fa ba nna le baoki le dijo o tlile gore ba itekanetse mmele ba otlolle mmele ya bone.

Ke akanya gore e thusa batsofe thata. E ya ba thusa. E ka tokafadiwa ka gore e nne gore ba ka e dira dijo gongwe e nne di-voucher tse diaparo ka gonne e ka ba thusa thata bagolo le moo ba ba isetse dijo ko malapeng ebe ba newa ya diaparo.

Ke akanya gore pension ya batsofe ya puso e ba thusa thata. E ba thusa thata ebile e tokafatsa matshelo a bone ka go fapa-fapana.

Go amogela phenšhene ya puso go tlhokagala gore o ye ko dikantoro tsa SASSA or e nne bone ba go thusang gore o kgone go e amogela pension ya puso.

Ke akanya gore e thusa thata ka gonne e ba tlhokomella madi a kgonang gore e tokafatse matshelo a bone la

Ba simolola go amogela pension-e ga ba na le masome supa ka gonne e le gore ke one mengwaga e bonagalang jaaka mengwaga ba ka se tlhole ba kgona gore ba iperekele kgotsa ba itekanetse go ya meberekong.

Ke nagana gore go ka thusa re go nne le dibese tse di tlang matsatsi a tlhopegileng ka nako e e rileng. E hetang mo malapeng gore ba ba tlhokang go ya dipetlele mme ba sena madi a go ya teng ba kgone go thusiwa ka dibese tsewa tsa mahala.